Ezinye zeendlela zokugcina ubisi lukwazi utyeka ixesha elide, ubisi ndilikhuphela kwiibhotile neembombozi ezilungele ukuhlala kwisikhenkcezisi. Ndiyazohlula ezi bhotile, ndifaka kwisikhenkcezisi esiqinisayo, ezinye ndifaka kwisikhenkcezisi esibandisayo. Ngaloo ndlela ubisi luhlala ixesha elide yaye luhlala lutyeka.

Ndicinga ukuba amashishini endawo endihlala kuyo aza kuyithenga imifino ngoba inqabile imifino eveliswayo kule ndawo ndihlala kuyo. Yaye abathengi bathenga imifino kumashishini amakhulu, bekhwela iinqwelo ukuyokuthenga emashishini lawo. Amashishini ke aza kuthi afumane imifino kweli lam ishishini livelisa imifuno kuza kuba lula ukuba bayingenise imifino kwimizi ngemizi ukwenza lula kubathengi bayifumane imifino isandawukuphuma egadini.

Xana kuvunwa ngezandla kuvuna abantu, abantu abayikhathaleleyo intsimi, abantu abayaziyo ukuba intsimi leyo abantu baza kutya kuyo. Xa kuvunwa ngezandla kuvunwa ngothando. Loo nto ke yenza izivuno ezo ziphume ziqhamile.

Le nkcazelo indinceda ngehlobo lokuba ndizawukhulisa iigusha zam unyaka nonyaka, inyanga nenyanga ukuze ndibe neegusha ezaneleyo, ndikwazi ukushishina ngendlela eyiyo, ndenze imali ngexesha likaDisemba. Nanjengoko kubonakele ukuba abathengi baphuma ngendlu ngoDisemba, ndiza kusebenza ke unyaka lo ukwenzela ukuba ngoDisemba ndibe neegusha ezaneleyo ukunceda abathengi.

Ukutya okunkonkxiweyo kubenzela lula abathengi, ingakumbi kubathengi abangathathi ntweni. Bakhona ke abathengi abanayo imali yokuthenga kodwa abanalo ixesha lokupheka. Ngoko ke xa bethenga ukutya okunkonkxiweyo kulula ukufika ukulungise ukuphake kutyiwe endlini. Ngapha koko ukutya okunkonkxiweyo kuncedisana nokungasebenzisi kakhulu umbane kuba sinayo nengxaki yombane eMzantsi Afrika. Iyanceda ke into yokutya okunkonkxiweyo kuba akudli kakhulu embaneni.

Ukujika ubisi lube sisonka samanzi. Okokuqala, uthatha ubisi ulifake kwibhotile ulihlalise iintsuku zibe ntlanu. Emveni kweentsuku ezintlanu uzofumana ubisi selujike lwangamasi. Wakube ke ulifumene lingamasi uyaluthatha ubisi ulohlulahlule kuba kuza kubakho iindawo ezinamanzi. Uyalithatha ulihlulahlule uchithe amanzi ecaleni ugcine le ndawo ingqimbilili ingamasi ecaleni ze uyigcine okwexeshana. Emva kwexesha uyifumana iqinile.

Ukunqaba kwemvula kuyayichaphazela kakhulu imfuyo kuba kaloku ukungabikho kwemvula kubangela izityalo nengca nemifuno ingakhuli ngendlela ekumele ikhula ngayo. Loo nto ke ilambisa izilwanyane ezifuyiweyo ngoba izityalo azikhuli. Iyangqongophalisa namatangi amanzi. Loo nto ke ibangele izilwanyane ezifuyiweyo kube nzima kuzo ukusela amanzi kuba amanzi ayoma emlanjeni amatanki nawo abe engenamanzi.

Ukuba nemihlaba kwabantu basezilalini kungayiphucula kakhulu imeko yezoqoqosho eluntwini ngoba xana unemfuyo ezilalini okanye unemihlaba ezilalini loo nto ithetha ukuthi uzawuqasha abamelwane bakho ukuze bakuncedise kulo mhlaba wakho ulime kunye nabo. Loo nto ke ithi bayayifumana indlela yokuziphilisa nawe uyayifumana indlela yokuziphilisa. Loo nto ke iphucula imeko yezoqoqosho eluntwini.

Iindlela zokuba umbona uzise imali. Okokuqala, umbona xana sele uwuvunile uyakwazi ukuwupheka, uwuthengise uwuphekile. Uyakwazi ukuwuthengisa ungawuphekanga, umntu aze aziphekele. Uyakwazi umbona ukuwugcada, uwuthengise ugcadiwe. Ziindlela ke ezo uluntu oluthanda ngawo ukutya umbona. Enye indlela endinothi ndingenise ngayo imali kukubana umbona ndiwuchube ze abantu bawusebenzise xa bepheka ukutya, bawudibanise nemifuno. Yindlela ke leyo onothi ungenise ngayo imali.